Kuqakathekile ukutlhogomela abantu abadala emakhaya wabo. Ngombana kubavumela bona bahlale endaweni abayijayeleko nekhululekileko. Lapho bazizwe baphephile begodu baqakathekile. Ukuhlala ekhaya kusiza ukubulunga ukuzijamela nesithunzi sabo ngesikhathi kwehlisa imizwa yokuba nesizungu nofana ukulahlwa.

Imindeni enakelela abantu abadala kanengi iqalana neentjhijilo ezinengi. Okufaka hlangana ukugandelela ngokomkhumbulo. Ngokubona ipilo yabantu ababathandako yehla kanye nokutshwenyeka kwemali yokubhadela iindleko zokwelapha, ukudla nezihlobene nokutlhogonyelwa.

Iimphakathi ingasiza abantu abadala abatlhogonyelwa ekhaya ngokunikela ngeenhlelo zokusekela ezenza ipilo yabo ibe lula begodu ibe mnandi. Iinkonzo sezamaphilo zendawo zinganikela zokuvakatjhela emakhaya qobe malanga. Ukuhlolwa kwezamaphilo kanye neseluleko sokwehlisa umthwalo emindenini. Iinhlangano zomphakathi zingaqhuba amahlelo afana nokulethwa kokudla, imisebenzi yokuthutha kanye nesizo lokugcina ekhaya. Ukuqinisekisa bona abantu abadala balala baphephile begodu bazijamele.

Abasebenzi abatlhogomela abantu abadala bangabandulwa ukwenza umsebenzi wabo kuhle ngokusebenzisa amahlelo akhethekileko adzimelele kokubili amakghono asebenzako nokuzwisisa imizwa. Ukubandulwa kufanele kufake hlangana ilwazi eliyisisekelo lokutlhogonyelwa kwepilo njengesiza lokuthoma. Ukulawulwa kwemithi, ukudla okunomsoqo kanye nemikhuba yokuhlanzeka. Ukuqiniseka ukuphila kuhle komzimba kwabantu abadala.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abadala. Ngombana baphethe ukuhlakanipha okuqakathekileko, amava wepilo nelwazi iinzukulwana ezitjha ezingafunda kilo.

Awa, amatlinigi abomakhamba ngendlwana akafiki ngekhethu kodwana-ke sinayo itlinigi eyakhiwa ngurhulumende bonyana umphakathi uyisebenzise.

I-HIV yivayirasi ehlasela amasotja womzimba khulukhulu amaseli weengazi amhlophe abizwa ngokuthi amaseli we-CD four asiza ukulwisana nokutheleleka.

I-AIDS sisigaba sokugcina nesimbi khulu sokutheleleka nge-HIV. Okwenzekako lokha amasotja womzimba alimele khulu livayirasi. Esigabeni lesi umzimba awusakghoni ukulwisana namalwele avamileko. Okwenza umuntu abe sengozini yokuhlaselwa malwelwe amakhulu afana nesifo sesifuba kanye nezinye iinhlobo zamadlavuza.

Umuntu angayithola ngeendlela ezilandelako, i-HIV and AIDS. Ngokuya emsemeni angakavikeleki nomuntu onevayirasi, ngokwabelana ngeenalidi namkha iinsirinji ezisilapheleko, nangokufakelwa iingazi namkha isitho somzimba esingakahlolwa kuhle. Umntwana angathola i-HIV kunina nasikhathi akhulelwe, nakabelethako nofana nakamunyisako. Kuqakathekile ukwazi bona i-HIV angeze yarhatjheka ngokulotjhisana ngezandla, ukuphefumula umoya ofanako, ukwabelana ngokudla namkha ukusebenzisa izinto ezifanako nomuntu onegciwana.

Umlayezo engawupha umuntu oqeda kuthola bona utshwayeleke nge-HIV and AIDS kukobana ipilo yakhe ayikapheli begodu ngokwelatjhwa nokutlhogonyelwa okufaneleko angaphila ipilo ede begodu enepilo.

Umuntu oqeda kuthola bonyana unegciwani le-HIV kufanele afune isizo lezamaphilo msinyana. Ukuqinisekisa ukutholwa begodu athome ukwelatjhwa nge-antirewtroviral msinyazana. Ukusiza ukulawula igciwani begodu ivikela amasotja womzimba. Kufanele balandele ihlelo labo lokwelatjhwa ngokungaguquki bamukele indlela yokuphila enepilo ngokudla okufaneleko, ukuzithabulula nokuphumula begodu babalekele imikhuba elimazako njengokubhema nofana ukusela khulu utjwala.

Abantu bangazivikela ekutholeni i-HIV and AIDS ngokuya emsemeni ngokuphephileko. Njengokusebenzisa ama-condom ngaso soke isikhathi nabaya emsemeni. Kufanele babalekele ukwabelana ngeenalidi, iinsirinji nanyana ngiziphi izinto ezibukhali ezingaba nevayirasi. Ukuhlolelwa i-HIV and AIDS qobe nokwazi ubujamo bomlingani wakho kuyasiza ekwehliseni ubungozi. Abomma abakhulelweko abane-HIV kufanele balandele iinyeleliso zokwelapha ukukhandela ukudlulisela i-HIV ebantwaneni babo.

Ukwenza kube lula ngama-Ambulence ukufikelela eendaweni ezinemitlhatlhana ezele khulu kungaqalwa iinsombululo ezinengi. Iindlela ezincani zingahlanza begodu zitlhogonyelwe khulukhulu iinkoloyi eziphuthumako ngitjho nanyana zincani begodu zijikajika. Imiphakathi ingahlela begodu itshwaye iindlela ezikhanyako zokufikelela ukwenzela bona ama-Ambulence azi indlela engcono yokufikelela kizo zoke iingaba msinyana. Ama-Ambulence weenthuthuthu nofana wamabhayisikili angasetjenziswa endaweni ezincani khulu lapho iinkoloyi ezikulu zingakghoni ukudlula khona.

Iye, abalaphi bendabuko basathathelwa ehloko esikhathini sanje. Khulukhulu eemphakathini eminingi ye-Afrika lapho babonwa njengabahlinzeki abaqakathekileko kwezamaphilo, isiqondiso samasiko nokusekela ngokomoya.

Iye, kufanele zifakwe iinhlahla zesintu emtholapilo. Ngombana zingasiza abantu abathileko ukwelapha amalwele athileko ngokwemvelo begodu inikele ngeendlela ezinengi zokunakekelwa kwepilo. Qala musi esikhathini sanamhlanje kuyenzeka bonyana umuntu aye emtholapilo, bamnikele amapillisi awasele. Kodwana angalapheki bese kuthi agcine aye emntwini olapha ngokwesintu amnikele iinhlahla zesintu kuthi ekugcineni umuntu loyo aphole.

Iye, ngiyakholwa bonyana iinhlahla zesintu zingakulapha ukugula kwamalanga la nazingafakwa emtholapilo. Ngombana nawungathi uyaqalisisa amanye wamagulo wamalanga la kade akhona. Kukuthi abososayensi khona bawanikele amagama ngemva kokobana bafunisise kanye ngawo. Abantu abalapha ngokwesintu abanengi kade bawazi amagulo la. Ufumaniseka bonyana umuntu kade abalapha abantu abaphethwe kugula kwamalanga la kodwana bebangazi bonyana ukugula lokho ngilokhu okusele kubizwa ngamagama wesimanjemanje samalanga la.

Umnyango wezamaphilo ungakhuthaza abantu bona basebenzise imithi yesintu khulu. Ngokubafundisa ngeenzuzo yayo, nokusetjenziswa okuphephileko, ngokusebenzisa imihlangano yokukhulumisana, imikhankaso yabeendaba kanye namahlelo womphakathi.

Iye, ihlangano eyengamele zamaphilo ephasini. Iyayenza imizamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko.

Into engasiza msinya ukufaka iinhlahla zesintu emtholapilo. Kukobana imitholapilo mele iyenza irhubhululo eliphephileko nokuhlola ukuqinisekisa bona imithi yesintu iphephile begodu iyasebenza. Lokhu kwakha ukuthembana hlangana nabantu neziphathimandla zezamaphilo. Ukubamba imihlangano nokusebenzisana hlangana kwabodorhodere besimanjemanje nabantu besintu abalapha ngokwesintu. Kungakhuthaza ukusebenzisana nokuhlanganiswa kwemithi yesintu eenhlelweni zokunakekelwa kwepilo.

Iinhlahla zesintu nazifakwa emtholapilo. Kufuze zibe ngamabhodlelo neempakana njengeenhlahla zesimanjemanje. Ukuze woke umuntu azi bonyana uzosela kayingaki ngelanga namtjhana khuyini okumumethweko ngaphakathi esihlahleneso. Ngombana kuzabe kubhaliwe ngaphandle epakaneni namtjhana ebhodlelwaneni.

Awa, abonesi nabodorhodere ematlinigi. Kufuze bangafundiswa ngokugula okufuna iinhlahla zesintu kodwana urhulumende kufanele aqatjhe abantu abalapha ngokwesintu. Ukuze lokha nakukhona iingulani ezifikako ematlinigi ezifuna ukulatjhwa ngokwesintu baye kibo laba babantu ebazabe baqatjhwe ngurhulumende.

Iye, ngibona bona eembhedlela kufanele abodorhodere namanesi basizane nabalaphi bendabuko ngokhunye ukugula. Ngombana kuyenzeka umuntu afike esibhedlela abodorhodere bathi nabamhlolako. Bathole bonyana ababoni kunekinga ngaye kodwana-ke nakukhona umuntu olapha ngokwendabuko ukghona ukubona ukugula okuphethe umuntu loyo engeze abodorhodere besimanjemanje bakubona. Ngakho-ke nababeregisanako bazokukghona bonyana umuntu ofana naloyo alapheke.

Kungaba yinto ehle khulu leyo bonyana emtholapilo kube nenyanga erhatjha iindawula. Ihlole isiguli kodwana-ke leyo nto yenzeke ngemva kobana amanesi namtjhana amadorhodere ahlulekile ukwelapha umuntu ofana naloyo namtjhana imitjhoga abamuphe yona ingasasebenzi ngemva kwesikhathi esithile. Kube kulapho inyanga erhatjha iindawula ingena khona izama ukumrhelebha.

Ngibona bona imitjhoga yesikhuwa neenhlahla zesintu kufuze zingabekwa ndawonye. Iinhlahla zesikhuwa kufanele zibe ngahlanye kuthi zesintu zibe ngakelinye ihlangothi. Lokho kuzokurhelebha bonyana kubonakale ukuthi ngiziphi iinhlahla ezisebenza khulu emtholapilo namtjhana ezilapha abantu esikhathini esinengi. Ngombana siyazi bonyana ezinye zeenhlahla zesikhuwa azilaphi ngokuzeleko kodwana ziyadundubalisa ukugula okuphethe umuntu. Ngakho-ke nakwenzekileko umuntu ofana naloyo abuye amahlandla amanengi emtholapilo. Ekugcineni wanikelwa iinhlahla zesintu bonyana azelaphe ngazo kwenzeka bonyana ulapheka unomphela. Lokho kuzokuveza isiqinisekiso sokobana ngambala ziinhlahla zesintu ezimrhelebhileko.

Ukuriyada yokwakhiwa kweembhedlela eendaweni zemaplasini kuvamise ukubangelwa kuphathwa kumbi kwemithombo yomphakathi nofana ukuphathwa kwephrojekthi buthakathaka. Ezinye iintjhijilo zifaka hlangana ukutlhogeka kwezinto zokwakha.

Umraro lo ungararululwa ngokuthi kubenamahlelo wokuphepha afakwako eenkoloyinezo, ezifana nama-GPS tracker kanye nama-alarm. Okwesibili, ungathintana nomphakathi bonyana usize ukuvikela iinkoloyi ngombana nabo bayazuza emisebenzini eziwenzako.

Lokhu kuzwisa ubuhlungu khulu ngombana kusivezela bonyana amalungu wepalamende, okungiwo asiphetheko, ayazi bonyana umsebenzi wabo awusimuhle nawuya eembhedlela zikarhulumende, ngakho-ke bayazi bonyana abakazozithola iinsizo ezifaneleko lokha nabaya eembhedlela zikarhulumende.

Isisombululo salokhu kungaba kukuthi urhulumende namtjhana umNyango wezokuVikeleka uqatjhe amaphoyisa namtjhana abazivikeli bendawo ekuma-security abemanengi bese kuthi lokha nakunabantu ababiza ama-ambulensi, kube khona amaphoyisa akhamba nama-ambulensi lawo ukuze nabafika esimeni esifana nalesi sokuthi iinlelesi zifuna ukubadlelezela, kutholakale bonyana bomthetho bakhona lapho, bakwazi ukulekelela.

Ngokubona kwami, imijeje emide ayikazokuphunguka emtholapilo nanyana kungenziwa isibawo nge-inthanethi ngombana ikinga esiqalene nayo njenganje emtholapilo eminengi, kukobana abodorhodere namtjhana abahlengikazi abakhona abatjheja abantu bancani khulu, ngakho-ke kudingeka bonyana urhulumende aqatjhe abodorhodere nabahlengikazi babebanengi.

Esimeni esifana nalesi, kufanele kuthonywe ngokuphenya bona isibhedlela sinikele ngokutlhogonyelwa okufaneleko na. Ingabe iinsetjenziswa, abodorhodere nabahlengikazi, namahlelo wokwelapha bezikhona na? Nokuthi ukutlhogonyelwa bekufike ngesikhathi na. Nangabe bekunokuphathwa kumbi, abasebenzi esibhedlela nofana ihlelo lezamaphilo lingaba nesibopho kodwana isigulani nangabe azange sifune isizo nofana sibike amatshwayo ngendlela efaneleko, nakho lokhu kungadlala indima.

Unobangela wokobana abanye abantu bangafuni ukuya eembhedlela zikarhulumende, kukobana ipatho lakhona alifani nakulezi iimbhedlela zangeqadi. Iimbhedlela ezinengi zakarhulumende nawuyileko, iinsiza zakhona zincani khulu begodu imijeje yakhona mide khulu. Nawuyileko, nawufike ekuseni kungenzeka bonyana ubuyele emuva ntambama, ngendlela iinsiza zakhona zizincani ngakhona.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezo mbhedlela othi nawuyileko kiso, ngemva kokobana ulatjhwe, iindleko ezibakhona lapho zibhadelwa nguwe isigulani.

Awa, kungaba kumbi khulu nawungathula umthetho ofana naloyo kodwana-ke kungaba kuhle lokha nawungathula umthetho wokobana iimbhedlela ziqatjhe abasebenzi abalapha ngokwendabuko ukuze lokha umuntu nakayileko esibhedlela akwazi ukuzikhethela bonyana ufuna ukulatjhwa ngayiphi indlela nofana-ke lokha nakayileko kokuthoma, kwatholakala bonyana uyabuya godu kwesibili angakapholi, kube nemvumo yokobana alaphwe ngokwesintu kuze kuzokukghona ukubonakala bonyana ingabe ukugula kwakhe kuphathelene nezinto zesintu na.

Iinkoloyi zabacimimlilo zona azijami emarobodweni ngombana umthetho uyazivumela bonyana lokha nakunesimo nofana ingozi efuna bonyana bafike msinyazana, bangajami amarobodweni ukuze bazokwazi ukufika lapho baphisane ngerhelebho lamsinya.

Kamanye amalanga nakunganalapho ekutjha khona, abacimimlilo basiza eengamekweni lapho kutjhayisene iinkoloyi. Nakwenzekileko kwatjhayisana iinkoloyi kwabakhona abavaleleke ngaphakathi kweenkoloyi, abacimimlilo bayafika ngemitjhini yabo, basike babakhiphe.

Ijinifomu yabacimimlilo iqakatheke khulu ngombana lokha nabasebenzako, ibavikela ekutjhiseni mlilo namtjhana ekuboleni lokha nabathelwa makhemikhali yeke-ke angeke wakwazi ukucima umlilo uzimbathele ijazi ngombana ungatjhiswa mlilo namtjhana uthelwe makhemikhali angakulimaza emzimbeni.

Iye, uvumelekile ukuthi ubize abacimimlilo nanyana umlilo umncani kangangani ngombana umsebenzi wabo kuvikela abantu neempahla. Akudingeki bonyana ulinde umlilo ubemkhulu ngaphambi kokobana ubabize.

Abacimimlilo bakghona ukufumana isisusa somlilo nanyana bafike ngemva kwesikhathi endaweni ngombana umlilo ukwazi ukutjhiya imikhondo efana nokutjhisa phasi, amatshwayo wokutjhisa ezintweni, iinsalela zentuthu kanye nephunga legezi etjhisako. Basebenzisa amathulusi afana nama-camera womtjhiso nokuhlaziya kwendawo ngokutjheja ukuthola bona umlilo uthomephi.

Iye, lokha nawubhema igwayi bese ukuthi ulithinthela magega nendlela nawutjhayelako, kuyenzeka bonyana umlotha loyo otjhisako uphephulwe mumoya uye etjanini obomileko bese kuthi kulumatha umlilo lapho otjhisa iinkhotha.

Endaweni ezigcwele imikhukhu, ukukhandela umlilo bona ungarhatjheki, kutlhoga igadango elirhabileko nokusebenzisana komphakathi. Izinto abangazenza ngilezi ezilandelako, yelelisa abomakhelwane msinyana, sebenzisa iinsetjenziswa zokucima umlilo, amabhakede wamanzi nofana ihlabathi nangabe ikhona begodu wenze iindawo ezincani zokuvala umlilo ngokususa izinto ezivuthako ezizungeze umkhukhu ovuthako.

Nakhibe ifledzi ilumethe umlilo esithlorini bese iphayiphu lesicimamlilo alifiki lapho, zikhona ezinye iindlela zokucima umlilo loyo. Kokuthoma, kutlhogeka bonyana kusetjenziswe iinsetjenziswa ezikhethekileko zokucima umlilo eziphakamileko ezifana namalayithi aphezulu, ama-pipe aphezulu kanye nama-monitor wamanzi aphezulu. Abahlali abahlala efledzini leyo kufanele baphume msinyana, basebenzise iintebhisi begodu abacimimlilo ababanduliweko bazokusebenzisa amathulusi la ukufikelela la kunomlilo khona bawucime ngokuphepha nangesikhathi.

Igadango lokuthoma lokuvikela namtjhana ukuqinisekisa ukuthi ikoloyi ihlala iphephile ekulumatheni umlilo, kukobana uhlale uphethe isicimimlilo ekoloyini ukuze lokha nawuhlangabezana nokobana ikoloyi ifuna ukutjha, ukwazi ukucima kusesemsinyazana.

Ukuhlangula abantu abangaphakathi kwendlu ebhodwe malangabi womlilo, singazama ukuthi sifake iphayiphu epompini, sizame ukucima ilangabi ngendlwaneni leyo enabantu sibakhiphe ngefesidere. Okunye esingakwenza kukobana sithole ihlabathi enengi sizame ukurhatjha emlilweni loyo kunalabo bantu abavaleleke ngendlini, sizame ukubakhipha ngefesidere.

Kuqakatheke khulu ukutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya wabo ngombana kanengi bazizwa bakhulekile baphephile begodu bahlonitjhwa endaweni abayijayeleko lapho bakhe khona isikhumbuzo.

Imindeni etlhogomela abantu abalupheleko iqalana nobudisi obunengi obufaka hlangana ukugandeleleka emzimbeni ngokubasiza ngemisebenzi yangelanga, ukugandeleleka ngokomkhumbulo ngokuthi babone abantu ababathandako balahlekelwa likghono lokuzijamela nofana batshwenywa zizifo.

Imiphakathi ingasiza abantu abadala ngokuthi inikele ngamahlelo wokudla kanye neenthuthi zokuya eendaweni zokwelatjhwa. Bangahlela iinqhema zokuzithandela ukusiza ngemisebenzi yangekhaya ukuba mngani nofana ukwenza imisebenzi ukwehlisa ukuzihlukanisa nokugandeleleka kwabantu abadala nabatlhogomeli babo.

Abasebenzi abatlhogomela abantu abadala bangabandulwa kuhle ngokukhambela iimfundo ezihlelekileko zokutlhogomela ezibafundisa ngokuhlanzeka ukudla ukulawulwa kwemithi nokuthi bangasiza njani emisebenzini yangelanga njengokugeza nokukhamba.

Kuqakatheke khulu ukuhlonipha abantu abalupheleko nanyana abadala ngombana ngesikhethu bathi indlela ibuzwa kwabaphambili yeke-ke lokha nawubahlonipha abantu abadala uzandisela amalanga wokuphila emhlabeni. Kwesibili ukutjengisa ihlonipho kusiza ukubulunga isithunzi sabo begodu kwenza bazizwe baqakathekile begodu bathandwa.

Awa, amatliniga abomakhambangendlwana awafiki endaweni yangekhethu ngicabanga bonyana unobangela walokho ukobana itliniga sinayo ngekhethu eyakhiweko.

Ukuriyada ukwakhiwa kweembhedlela emaplasini kungabangelwa zizinto ezinengi ukuthoma ukutlhogeka kweemali nanyana isabelo mali kwenza bonyana ukuhlela nokwakha kube buthaka. Ukutlhogeka kwesivumelwani nanyana kweemvumelwano phakathi kwabaphathi bamaplasi nanyana abosomaplasi norhulumende nakho kuyakwenza bonyana kuriyade ukwakhiwa kweembhedlela.

Umraro lo ungararululwa ngokobana kokuthoma urhulumende afake iinkoloyi lezi ezibomakhambangendlwana izinto ezibona ezifana nama trafficking device, kwesibili kube yamaphoyisa azokulandela namtjhana agade iinkoloyi lezi ezibomakhambangendlwana. Kokugcina umphakathi nawo ungakurhelebha urhulumende bonyana uhlale ubeke ilihlo iinkoloyi lezi ukuze iinlelesi zingazebi.

Indaba yokobana amalunga wepalamende lokha nabagulako bangayi eembhedlela zakarhulumende iyakghabhudlha khulu ngombana isikhombisa bonyana nabo bayabona ukuthi into abayenzako eembhedlela nanyana emtholapilo akusiyo yeke ke bayazi bonyana isizo elitholakala eembhedlela ngelisezingeni eliphasi khulu.

Isisombululo kilokhu kukobana urhulumende angenza isiqiniseko sokobana uqatjha abasebenzi abatjha abazokugada namtjhana abazokukhamba nabatjhayeli bama-ambulensi lokha nabayokusiza abantu abagulako lokhu kuzokwenza isiqiniseko sokobana abatjhayeli bama-ambulensi bafika ngesikhathi eendaweni lapho kunabantu abadinga isizo khona. Kwesibili kungafakwa ama-camera ngaphakathi kwama-ambulensi ukuze lokha nakukhona okwenzakalako kwaziswe amaphoyisa azokwazi bonyana afikelele endaweni yesigameko msinyazana.

I-HIV ijamele i-Human Immunodeficiency Virus okuyi-virus ehlasela amasotja womzimba khulukhulu amaseli weengazi amhlophe asiza ukulwisana nokutheleleka.

I-AIDS ijamele i-Acquired Immunodeficiency Syndrome lesi sigaba sokugcina sokutheleleka nge-HIV kwenzeka lokha i-HIV sele ilimaze khulu amasotja womzimba.

Umuntu angathola i-HIV and-AIDS ngeendlela ezahlukahlukeneko kokuthoma angayithola lokha nakalala nomuntu onegcikwana angakavikeleki. Kwesibili ungayithola ngokwabelana iinalidi nofana iin-syringe. Kwesithathu ungayithola ngokuthi lokha umma one-HIV ayithelelele umntwanakhe ngesikhathi akhulele nakabelethako nofana nakamunyisako.

Umlayezo engingawupha umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV kukobana akusikho ukuphela kwephasi banengi abantu abatshwayelekileko begodu baphila amaphilo wabo ngendlela ejwayelekileko. Into ekufanele ayenze kukobana asele amapilisi wakhe azithabulule ngemihla begodu adlalele kude eentweni ezifana neendakamizwa notjwala.

Umuntu osanda ukuthola bonyana unegcikwana le HIV kufanele athome ngokuthula begodu afune isizo lezokwelapha msinyana. Kufanele athome ukulatjhwa nge-Antirintroviral I-ART njengombana kutjhiwo msebenzi wezamaphilo okusiza ukulawula igcikwani nokuvikela amasotja wakhe womzimba.

Abantu bangaziphephisa ekutholeni i-HIV ngokuthi bangalalani nomuntu ngaphandle kokuzivikela bangasebenzisi ama-syringe nofana amanaladi asetjenziswe ngomunye umuntu. Kwesibili abomma abazithweleko kufanele bavakatjhele emtholapilo ukuze bazokuthola ilwazi elinabileko bonyana bangavikela njani abentwana babo ukuthi bangabatheleli ngegcikwane leli.

Iindlela ezingenza bona ama-ambulance angene lula eendaweni zemitlhatlhana nokobana kokuthoma kufanele kube nokubambisana komphakathi norhulumende. Kwesibili umphakathi ungenza isiqiniseko bonyana kuba neendlela ezikhethekileko ezingena hlangana nemitlhatlhana angeke zitholakale zizele imitlhatlhana nofana zivalwe ngokhunye. Amalunga womphakathi kufanele afundiswe ukwenza isiqiniseko sokobana iindlela lezi zihlala zihlanzekile ngaso soke isikhathi. Okunye okungenziwa kukobana ama-ambulance angasetjenziswa ngamancazanyana mhlambe kube ma-ambulensi weenkuta nanyana weembayisigiri azokwenza bonyana angene lula lokha nakuneengulana ezikhona ezidinga irhelebho lamsinyazana.

Awa, ngokucabanga kwami angiboni bonyana ukusetjenziswa kwe-inthanethi kuzokusiza ukuphungula imijeje emide emtholapilo ngombana imijeje emide le emtholapilo ibanga kutlhogeka kweensebenzi emtholapilo eminengi yeke-ke kudingeka bonyana urhulumende aqatjhe iinsebenzi ezinengana ukuze imijeje le izokukghona ukwehla emtholapilo.

Ngaphambi kokobana kube nomuntu osolwako ngendaba le kufanele kwenziwe iphenyo kobana isigulane namtjhana umuntu lo ohlongakeleko ngalelo langa uwazisile abahlengikazi nanyana iinsebenzi ngokugula kwakhe lokhu okumphetheko. Kwesibili nabo abasebenzi ebebakhona ngalelo langa bazokuphenywa ngokobana balandele zoke iindlela zekambiso zokuphathwa kweengulani emtholapilo na. Bese kuthi ekugcineni imiphumela yalelo phenyo ngiyo ezokunikela isiqunto sokobana ngubani ekufuze asolwe ngalokhu okwenzeke ngalelo langa.